Ukucisha imililo emijondolo, kungadingeka ukuba kube khona izicishamlilo, futhi kube nabantu abazocisha imililo uma idaleka.

UThando kufanele aye emtholampilo, noma eklinikhi ukuze onesi bazomutolonga, noma bazomu-check-a ukuba une-COVID, noma umkhuhlanyana nje.

Indawo ezungezile ingaba nomthelela wokuba imizi isheshe ishe, futhi imizi esondelene kube lula ukuba yokholeka ngomlilo ngokushesha nje.

Ukuba kube khona, kube khona izingcingo ezingasebenzi ngogesi uma kuhamba ugesi, kungabi nankinga ukuba uzosebenza kanjani. Kepha noma kube nama-generator ezindaweni zokusebenza, noma lapho ofona khona uma usebenza.

Kungasiza ukuba, ukuthi amapayipi lawo emililo ukuthi acishe imililo emikhulu edaleka uma kusha endaweni, noma kusha ezitolo, noma emakhaya esiphila kuwona.

Ukuba usizakale esikoleni, futhi uziqondisise izifundo ozenzayo, futhi izifundo ezifana nesiZulu noma isiNgisi, kufanele uziqonde uma uzifunda ezikhathini eziningi.

Uhulumeni angayisa izidingo ezifanele emitholampilo, ayiswe imithi emitholampilo, futhi enze isiqiniseko sokuba imitholampilo ihlale ihlanzekile.

Kungadingeka ukuba bathole abantu abazohlala nabo, futhi kube nemithi abayitholayo ihlala eduze lapho bezotshelwa khona ukuthi imithi yabo ihlala lapha, ukuze bengeke balokhu kudingeka ukuthi bahambe izindlela eziningi, ngoba phela bona ababoni emehlweni.

Yebo, ukugquma ngezinkambi kungasiza ukuba kulapheke izifo, izifo eziningi, futhi ngezindlela eziningi, abantu bangalapheka ngokushesha.

Yebo, kuyadingeka ukuba abantu abadala bagonywe ngoba lokho kungavikeka ukuba bangabi nezifo ezahlukene ezifana nomkhuhlane, noma ezinye izifo eziningi eziphatha abantu asebekhulile.

Kungasiza abantu abadala ukuba baxhumane nemindeni yabo, baxhumane nabo nsukuzonke, futhi kungadingeki ukuba bathumele izincwadi, kepha kuzomele nje bafone, bathintane ngevidiyo kholi, uma befonelana.

Kungaba ukuthi kumele acishe umlilo ezindaweni ezihlukene efana, ezitolo, ezikoleni, emakhaya, nasemahlathini. Kwesinye isikhathi kuzomele angene phakathi emlilweni ayosindisa abantu abasuke bephakathi.

Ukuhogela, noma ukwelapha ngesitimu kusiza ukuba ngoba uyahogela, uma osuhogelile kuya kusiza ukuthi kusheshe kuphele lokho okukuphethe, noma kuphele umkhuhlane.

Ukuba abafundi ezikoleni banakekelwe, futhi banikwe izingqalazizinda, noma banikwe imithi, noma banikwe lapho abazokwazi ukuthi baphephele khona uma sekuvele inkinga.

Uma uhlanzekile akubi lula ukuba amagciwane angene kalula kuwena, kepha uma izandla zakho zinokungcola lokho kungabangela ukuba kube nezifo eziningi, ngoba ukungcola okuningi kuhlala ezandleni esikhathini esiningi.

Ungathinta odokotela ezibhedlela, noma uthinte abahlengikazi, futhi lokho kungakusiza ukuthi uthole ukuthi unaso yini lesi sifo okuthiwa ukhuvethe.

Kumele uqiniseke ukuba iphayiphi lomlilo alishi, futhi uhlale nawe uphephile ngaso sonke isikhathi, uma ucisha umlilo ezindaweni ezahlukene.

Imithi yesintu ngeke yasiza ngaso sonke isikhathi, ingahle ikumoshele ezempilo, noma ngale usaphila kahle empilweni.

Yebo, la makhambi ayasiza, ayakulekelela uma ugula, noma unezifo ezahlukene, noma unesilonda, uthathe la makhambi uwagcobe esilondeni, ulapheke nje kanjalo. Futhi ingakusiza uma unomkhuhlane, uyagaya nje, ubilise, bese khane uyaphuza, ulapheke.

Ukuze abantu babone ukuthi imithi isiphelelwe isikhathi, noma awusekho emigunyatheni, kumele babheke i-expiry date, bafundisise imiyalelo ngaphambi kokuba bathenge imithi.

Owami umbono uthi, abantu baqhubeka nokusebenzisa imithi yesintu ngoba phela emakhemesi imithi iyabiza, futhi isezingeni eliphezulu, kanti amakhambi esintu awabizi neze nhlobo, ukha nje umuthi ehlathini kuphela.

Bangabasiza ngokuba kube khona labebafundisa khona mayelana nalezi zinto, noma mayelana mayelana nale nto abafisa ukuyenza yokuvimbela inzalo.

Ukuba uma kusoka ngeke ube nezifo eziningi zocansi, futhi ngeke ube nokugula okuningi empilweni.

Uma umuntu eyeka ukuphuza amaphilisi anikwe udokotela esibhedlela, kungenzeka ashone, noma abe nokugula okuningi.

Umfundi wayeyiwa esikoleni, futhi ngamtshela ukuba adle ngoba wayengadlanga, ngase ngitshele abazali bakhe ukuthi wayengadlanga, yikho wayelokhu ewa esikoleni.

Umphakathi ungasiza, ngokuba wenzele izingane ukudla njalo ekuseni, nantambama, noma bephuma ezikoleni abafundi bathole ukudla.

Ukuba ushone emitholampilo, uthole imithi efanele, futhi kumele ufake isamfonyo ngaso sonke isikhathi ukuze ungadluliseli isifo sakho sisaqhubeka.

Isicishamulilo singakhathazeka kakhulu ukubhekana nesimo esinzima, noma esishaqisa igazi, ngoba kumele asindise abantu abaningi kwizimo ababhekene nazo, noma ezingozini abadibana nazo.

Yebo, kubalulekile ukuba ufake i-mask ezithuthulweni zomphakathi, ngoba uvikela abantu onabo, futhi akubi lula ukube usabalelise isifo onaso.

Ukulinda isikhathi eside emtholampilo kungadala ukuba omunye umuntu agcine eseshonile bengakamelaphi, noma agule kakhulu, noma kube nesimo esibucayi.

Kumele izicishamulilo ziqeqeshwe, zifundiswe ngobungozi bomulilo, bafundiswe nokuba kumele benze njani uma bebhekane nesimo esimayelana nemuililo leyo, futhi namaphoyisa kumele aqeqeshwe, ngoba kunezigebengu eziningi okumele bezibopho ngaphandle, futhi baxwayiswe ngobungozi.